Umdlalo engiwuthandayo kunawo wonke ubizwa nge-yoga. Iyoga ngumdlalo omuhle ngoba uthuthukisa umzimba, nomqondo wami. Izinzuzo zawo, uhlanganisa ukuphuculula, ukuguquguquka, amandla, nokuthulisa ingqondo. I-yoga yenza umzimba uqonde. Lokho kuba nomthelela omuhle empilweni yami, futhi unginikeza isikhala sokuphumula.

Yebo zikhona izindlela ezithengekayo noma zamahhala abantu abasha abangahlola ngazo izinto abazithandayo. Lokhu kungafaka, one, izinsiza zamahhala, izifundo zamahhala noma amasevisi online, zokudweba noma ukuthwebula ividiyo. Two, izinhlelo ezibiza kancane. Three, ukuzijabulisa emphakathini, imincintiswano yokudweba, noma ezemidlalo emiphakathini. Four, izicelo ezikhululekile, amaphulo okulanda izicelo zokufunda, ukudweba noma ukuthwebula ividiyo kumafoni noma kumakhompyutha. Lezi izindlela zenza abantu abasha bakwazi ukuthuthukisa iziphiwo zabo, ngaphandle kokusebenzisa imali eningi.

Ngingamkhuthaza ngokuthi, uzoba ingxenye yeqembu elihlangene, futhi uzoba namanye amathuba okuthuthukisa amakhono. Futhi kuzoba mnandi ukwenza izinto ezihlekisayo nezinobungane nabanye abantu abaseqembini.

Ngingamkhumbuza ukuthi emidlalweni esidlule edlalwe yiqembu ukuthi banqobe kanjani. Nanokuthi iqembu lizimisele, futhi libambisene uma kudlalwa, and konke lokho kuzophumelelisa iqembu.

Imiphakathi ingasiza ngezinhlelo zokukhankasa, nokuqoqa amakhokho, nezinto ezidingekayo ukusungula izinhlelo zokuxhasa. Noma ukubambisana namasonto nama-NGO, ukuze kutholakale usizo lwemali, nemishini yezemidlalo.

Ngingamtshela ukuthi ezemidlalo zithuthukiswa impilo, ukuqinisa umzimba, nokuziphatha kahle. Futhi zingavulela ingane amathuba angcono empilweni.

Ngake ngazizwa ngithokozile futhi ngikhuthazekile ngesikhathi sinqoba umqhudelwano. Kwavela umoya wobungane nokuncintisana okunempilo.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingafinyelela kubafundi abahlwempu ngokuxhaswa kwezimali, ukwakha izikhungo ezisesindaweni zabo, nokubasiza ngamathikithi noma izinhlelo zokufunda ezihlobene nezemidlalo.

Umqhudelwane wezemidlalo uheha izivakashi eziningi, ezenza izindawo zokuhlala, izitolo, nezindawo zokudlela zithole inzuzo. Futhi ukhukhuthaza nezokuvakasha ngokwethula izindawo ezithandwayo zengxenye yezwe.

Abahleli bangabanika izindawo ezinhle zokuthengisa, babakhuthaze ezikhangisweni, futhi babanikezele ngendawo yokumaketha ngaphambi nangemva komcimbi.

Ngithanda ukubona ibhola lezinyawo, ne-atletics, ngoba zithuthukisa impilo, ubungani, namathuba emisebenzi yezemidlalo kubantu abasha.

Ingasebenzisa izinsiza ezitholakalayo. Ifunde online, iboleke noma yabelane ngezinto zokusebenza, futhi iqale ngezindlela ezilula nezishibhile.

Abafundi bengalungiselela ukumela amasiko abo ngokubonisa izingoma noma izinkolo zabo, futhi balungiselele ukubamba izifundo ezimayelana namasiko abo. Kumele bagcine inhlonipho kubanye ngokuba baphathe kahle, baqaphele imikhuba ehlukile futhi banhloniphe amasiko abanye.